Libiza imali ephezulu khulu idatha ngombanyana uyakghona ukuthenga idatha le-Five Rands kube yidatha ayi-fifteen or ayi-thirty, kodwana nawuyokuthoma uvule idatha, idatha leyo selikhambile seliphelile liphela namsinyanyana.

Idatha liqakatheke ngombana uyakghona ukufowunela umuntu ngedatha ku-WhatsApp. Uyakghona ukudosela umuntu umtato nge-WhatsApp, uthenge idatha nofana ku-Facebook. Idatha liqakatheke nangokuthi uyakghona nokuthola umberego u-aplayele nama-Google begodu uyakghona nokubukela iindaba ezenzekileko kwayizolo kwakhona nangabe zikuphundile e-TV nofana emrhatjhweni.

Okuqeda idatha, kubukela amavidiyo ngombanyana amavidiyo ngiwo adla khulu begodu ane-ration ekulukulu, ngombana uyakghona ukuzwa izwi lomuntu okhulumako begodu uyakghona nokumbona ngendlela enza ngayo. Ukuthi uzwa ubuhlungu nofana ujabulile nofana ikghono alenzako uyakghona ukulibona ukuthi umuntu uyakghona.

Idatha ukuze lingapheli msinyana, kumele ungabukeli amavidiyo ngaso soke isikhathi nawuhlalele umaliledinini nofana, begodu ungahlaleli umaliledinini khulu, ngaso soke isikhathi Uberegisa umaliledinini ngombanyana lakho idatha lizibophelela msinyana khulu ngendlela erarako, begodu nawubukela amavidiyo yenza bonyana ubukela ividiyo ezokunikeza ulwazi nofana ofuna ulwazi kiyo.

Kwenzakala izinto ezinengi khulu, uyaphundeka entweni ezinengi ezifana njengokuthi bakuphe umsebenzi wesikolo kobanyana lifuna idatha. Uyaphundeka nokuthi umuntu abasakghoni nokukuthola ngombanyana esikhathini sanje sesiberegisa idatha khulu. Uphundeka namsebenzi, umuntu nakakufakele ilinki yokobanyana u-aplayele uthole ukuze uthole umsebenzi nofana ukuze uthole isikolo. Uphundwa zizinto ezinengi khulu ezibalulekileko. Idatha esikhathini sanje liyaberega.

Abantu idatha balithenga kancanikancani ende idatha kwamele ulithenge libe linengana bewulisororhe, ulibulunge ukuze lingapheli msinyana. Idatha balithenga njani? Balithenga kancani ngombanyana bangafuni ukulithenga balithenga nge-Vodacom ku-star one two three, star then uyaku-option three, number three enomborweni yesi-three yesithathu nofana ku-Telkom kuya star one two three hash ungene eledereni lesithandathu. Idatha abantu balithenga ngendlela ehlukahlukeneko. Abanye balithengela ema-Pep eentolo, Pep Cell ofana entolo ezincani.

Lihluke kanengi khulu idatha. Idatha uyalithola le-seven lamalanga alikhomba. Nga-Fifty Randa ngamatjhumi amahlanu we-rand begodu uyalithola le-seven lamalanga asithandathu, lamalanga elikhomba nge-Twelve Randa mara kodwana lelo ngele-WhatsApp idathale ihluke ngeendlela ezinengi khulu nelenyanga likhona.

Idatha komana kumele libize, lehle belehle ngamaphesende ayi-thirty ngombanyana abentwana besikolo abasebenzi begodu kuthola ukuthi omunye umzali womntwana wesikolo akasebenzi, uzirholela i-SASSA nofana ne-SASSA leyo aKayirholi begodu kungaba nenye, nomunye umbono kobana esikolweni kube nama-sim khathi aphumako eenkolweni nyakanonyana eziba namadatha nanoma angaba yi-five gig ngenyanga yoke, kuzakuphuma emntwaneni wesikolo bonyana ulibulunga njani idatheli.

Sinedatha le-WhatsApp, sinedatha lokungena koke, sinedatha le-TikTok naku-Facebook.

Siyakghona ukujamelana nayo ipilo ngaphandle kwedatha ngombana ngaphandle kokwamukela, ayikho into engalungako isikhali sepilo, kukwamukela nama-disappointment epilwenakho. Idatha ngaphandle kwalo uyaphila begodu kunamanye ama-website afana nama uyakghona ukungena kiwo u-aplayele umsebenzi owufunako ngaphandle kwedatha.

Idatha liyabiza ngombanyana ngale e-Kenya imali yakhona yehle khulu kunangapha eSewula Afrika. Amaranda ayadura kuneyangale e-Kenya. Ingakho yehlile idatha ngale nge-Kenya.

Idatha ngilonga ngokobanyana angahlali isikhathi eside kumaliledinini. Ngizenza ngibebhizi ngezinto zangapha ejarideni na ngibabhizi khulu emina begodu ngiyalisororha idathale angingeni nakumavidiyo. Ngingena nangabe ngifuna ulwazi kuvidiyo leyo ngiyayibona nokobana ividiyo leyo izongipha ulwazi olukhulu khulu elizongirhelebha nakusasa.

Iye, likhona engilaziko i-series elithandwa nangaphetjheya elithandwa nangaphetjheya yi-Kings of Jo'Burg lenziwe kade lenziwa kodwana i-season three yakhona iphume unyaka lo.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngokuvela kanengi begodu ubonakala nangokuzijamela zoke izimo. Kutjho ukuthi ubonakala ngokuba sekubuhlungwini ngokubangokujabula ngazo zoke izinto. Kutjho ukuthi into le ibangaye kanengi.

Kungombana into ayi-ekthako efilimini iyamfanelo begodu nasimqalako uqaleka into le angiyo buyena epilweni yakhe.

Abanye abantu bayithatha bayenze into eyenzekako epilweni. Yingakho kanengi sineenlelesi ezinengi babona emafilimini ukuze into le irhelebhe kwamele kungasaba namafilimi alelesa khulu.

Ngicabanga bona abakghoni vele bayabhalelwa ngombana abanayo abanye abantu abanayo imali yokuthenga idatha begodu abanayo abanazo neemfowunu lezi sanje ama-smartphone umaliledinini okghona ukubukela i-movie ngalo ku-internet. Thana kubuyela into yalokha yokuthi kuthengiswe ama-CD soke zikghone ukubukela ngombana ama-CD siyakghona nokubolekana.

Ngiyibukela kumabonwakude ngifaka i-CD ngiberegisa igezi. Ngombanyana idatha liyabiza begodu angiberegi thina abantu esingaberegiko singakghona ukuyibukela kumabonwakude.

Indlela yokubukela amafilimi engabiziko ukubukela kumabonwakude ufake i-CD ku-DVD ngombana uyakghona ukuthenga i-CD linye ulithole ngaphakathi linamafilimi ahlukahlukeneko.

Ifilimi athusako mafilimi afana nama-Horror, ama-Vampire, abo-Lesilo lawo mafilimi engekhe lasuka emkhumbulweni. Ngombanyana uthi mawuleleko ulibhudange navane ulibhudanga vane lingakasuki emkhumbulwenakho.

Mina ngombonami amafilimi ngiwathandela ukuthi ayafundisa njengamafilimi wobutsotsi wobugebengu. Isigebengu utsotsi ukghona ukweba into aqeda agcine aphelele ejele. Lokho kukufundisa okukhulukhulu bonyana ungabenzi ubutsotsi namkha ubugebengu.

Nami ngithanda wona amafilimi la wamaguduva. Ngombanyana kwesinye isikhathi ayakufundisa kobanyana nawunganamzimba nawulwa nomuntu onomzimba uzokufuna ukhambe ube uyokujima ukghone ukulwa naye umuntu loyo. Uyozithabulula ukghone ukulwa naye umuntu loyo umuphe into akupha yona.

Awa, abantu abanengi sebawabukela khulu ku-internet. Ngombanyana i-internet ilula ukghona ukuzithathela ifowunakho usetjhe ubukele lapha uhlezi khona ngaso soke isikhathi ofuna ngaso.

Umdlalo odume khulu ephasina mdlalo webholo. Mdlalo webholo erarhwako mdlalo webholo erarhwako. Ngombanyana zokuthola abantu bagcwele emathaveni boyokubukela ibholo namkha nakuwine enye yeen-team zebholo uzokuzwa bonyana abantwaba bathabe khulu yingakho ibholo ithandwa kangaka.

Zemidlalo zithandwa ngombanyana bayakghona ukubheja ukghona nokwenza imali begodu uyakghona nokwabelana nokuphikisana nomuntu bonyana nikhambe nokubukela umdlalo loyo odlalako kumabonwakude. Nikghona ukuhlala nesitjhaba sekhethu niphikisane kubemnandi.